Ke nagana gore dikotsi tsa botsogo tse di amang le go ja dijo tse di dirilweng ka diphologolo ke gore diphologolo tse dingwe di na le malwetsi jaanong di batla gore di isiwe ko bookelong ba diphologolo go bona gore na a di na le malwetsi kgotsa a di na one pele di ka jewa. Mme morago ga foo ke teng e le gore di ka jewa e le gore baoki ba diphologolo setse ba tswa go di tlhola ebile ba lemogile gore ga dina kotsi mme ke diphologolo tse di jewang e le gore di tlhabilwe kgotsa go berekisitswe dilo tse di maleba gore ke gore a kere metšhini ya tlhapisiwa sepe tsa teng dilo tsa teng di dirang gore di se ka siama le gore di se ka bobodisa batho. Seo se dira gore go nne bonolo gore ya diphologolo tseo di tlile ebile ga e kitla e nna le ditlamorago tse di mo matshelong a jaanong.

Go isa diphologolo ko ba diphologolo ka gore bolwetsi bole ha bo a tshwanela go letlelelwa go bo kotsi go feta ga bo simolola. Yanong ga o isa phologolo ya gago ko bookelong mo diphogolo le gore motlhatlhobiwa ena a ba a lemoga pele ga bokotsi go farologana ga le bo namile go raya gore maikaelelo fa ke gore o seka ba bana ka gore ga se nne o le mo go kgotsa go nna thari o ka nna ba nama ba tsena mo di ba fitlha mo dikarolong tse dikotsi kgotsa tse di ke adima dikarolo tse di sensitive tsa mmele kgotsa bo atele ko bofelong le mo mmeleng.

Gona yanong go berekisiwa di-chemical-e jaaka nonotsha, jaaka boloko ba diphologolo le tse dingwe kgotsa tsone dijo tse di bodileng tse di fetotsweng ka nako. Mme maikaelelo a go nna le mmu kgotsa go dira gore mmu o nne le dijo ke gore dijo tse di tlo kgotsa sengwe le sengwe ke o sentle mo di di ntshe dimela tse di nonneng tse di gotseng sentle mo mmung o o siameng ka gore mmu o o o ntsha dijo tse dintle le tse di leng sentle.

Ya fetoga ga ntsi-ntsi e ame balemirui ka tsela ka gore ka nako e ditlelaemete eno e tlisa loapi le le kotsi ka nna go fisa thata kgotsa pula e nang e le ntsi e le gore e bolaya dijalo kgotsa lone letsatsi le fisa le tlile go re bolaya dijalo. Balemirui ba ka berekisa selo se go tweng ke di-green house effects. Dilo tse di sireletsang kgotsa tse di nkare tse di dirang gore, tse di kgonang go emela boemo bo bongwe le bo bongwe ba bosa e le gore 'tsatsi le fisa thata, tsone di ka fokotsa mogote o o jang dijalo a le gore pula ena thata di sireletsa dijalo gore di seka bona metsi a mantsi gore di seka fetsa di sule.

tse ba ne le gore le namile kgotsa okare di-straight mo tlelaemete ya teng e seng bosula and-e tshwanetse ba tshedisane sentle le balekane ba bone ka gore ba utlwane, ba leme, ba bareke mmogo .

Batho ba le bantsi ba tshaba go simolola kgang ya go dira ba simolola ba tshaba go go tsene mo temothuong ka gore ga bana kitso ebile ba boifa go dilo tsa bone ga nkitla di neela ka ntlha ya go se nne le kitso mme balemirui bone ba ipolokela metsi mo teng ga dibata le dikane morago ga pula tse di maatla.

Ke nagana ke ka ntlha ya gore rooibos e tla e na le di ditlamelwana e tla e na le di nthusa thata ka gore yone ka bo yone ke setlhare. Mme tse dingwe ke tee fela le letlhare go le le one ga di na dithuso tse dikalo jaaka rooibos, ebile yone gante e monate mo teng ga.

Diterebe ke semela se se tona thata ka gore se dira dilo tse di tshwanang le bo majwala kgotsa tsone di beine kgotsa o ka re di-wine. And-e wine ke se sengwe sa dilo tse di tona tse di rekiwang ebile di dira ikonomi, tse di godisang ikonomi ka gore batho ba bantsi go na le ba ba ratang go nwa dibeine, ba bangwe ga ba hetsa go ja ba nwa yone, ba bangwe ba enwa go ntsha di-stress-e, ba bangwe ba dipe ka sengwe ba enwa ka go rialo batho ba e reka ka bontsi. Ba e rekela dilo tse di farologaneng mme morago ga moo, se o se dira gore beine e batliwa, batho ba e reka ka gore batho ba reka ka bontsi mme e emisa ikonomi ya kwano ka gore gantse ba reka hela ikonomi ntse e tlhatlhoga ebile e nna e ntle.

Mekgwa e mebedi, ba bangwe ba berekisa metšhini go ntsha letlalo, ba bangwe ba berekisa matsogo. Mme ke nagana mokgwa o o siameng, ke nagana mekgwa e e siame e le mebedi ka gore yana ya matsogo o tla kgona go lemoga ga o o sa ntshe letlalo leo sentle le go sentle ebile o tla itse le gore ga o a tshwanela go isa kae le kae o ntshe letlalo le sentle le ka metšhini hela o kgona go setela hela kgotsa ba kgona go bolelela go o seka 'ira .

Ee, ke nagana e ke ba reke rooibos ka gore go na le batho ba rata kofi go feta tee mme seo ke ke kgwetlho e tona thata mo balemiruing ba go rooibos. ke nagana go ka rarabololwa bothata bo ka gore batho ba itsisiwe thata kgotsa ba rutiwe thata ka melemo e e tlang kgotsa e e rooibos go etsa tee ya rooibos e e na leng yona.

ke nagana mokgwa o ka berekisiwang ke wa go kampela kgotsa go hupetsa dijalo tsa gago. Go na le gore o berekise dikhemikhale ka gore dikhemikhale di ka tswa di le kotsi ka nna mo matshelong a balemirui kgotsa ba di dimela tsa gago mme yanong ke kgang e ke ikutlwang ke sa itumelele ka gore e kotsi ya ko di data ka gore yanong go naya, thata ka gore yanong go na le batho ba ba nang le kitso go tshwana le bo .

Le polasi yotlhe ka gore ga o ka sentle go tla be o itse gore o tshwanetse o dire eng kgotsa o tshwanetse dilo jang ga o se seemo sa gore disenyi di batla go tsena.

Jam-e e e dirilweng ka diperekise mo gae e ne e utlwala le monate, e utlwagala gore e monate dirilwe mo gae e na le matute. Mme jam-e mo gae e farologana thata le ya ko di-shop-ong ka gore ya ko di-shop-ong ba e tsentse le dikhemikhale e leng go e process-a, ba e dirile ka dilo-dilo, ka metšhini jalo le jalo. Mme ya mo gae yone e tsenngwa mo dibotlolo di tsa go dira gore e seka ya senyega ga e ya ko di-shop-ong tseo ko ko di gore e seka ya senyega. Ke yona, ke mokgwa o ba o berekisang.

Ga nkitla ke e leka ebile ga ke nagane .

Ke akanya gore ke selo se se monate se tswa mo temothuong ka gore tshwanetse motho o kgetlhe se o se lemileng gore na o dirile tsone ebile o bo o itumela ebile o kgona go bona gore ga o a lemela lefela mme kwa dipolaseng e ka nna merogo, , maungo kgotsa di dintsi.